Imfundo ephakamileyo yasimahla ibaluleke kakhulu nanjengoba abantwana abanintsi baseMzantsi Afrika bengathathi ntweni okanye bengenayo imali eyaneleyo ukuba ngaba bangafumana imfundo ephakamileyo. Loo nto yenza ukuba ngaba wonke umntana enemali engenamali akwazi ukuyofika kwimfundo ephakamileyo apho naye azokuba nekusasa eliqhakazileyo. Wonke umntana kufuneka abe nemfundo ephakamileyo yasimahla ukuze naye akwazi ukufana nabanye, kungabikho mohluko phakathi kwabantu abanemali nabangenamali, ohluphekayo asose ahlupheke njalo. Ayilunganga loo nto.

Okokuqala, ubhuti into akumele ayazi kukuba ngaba ukufuna ekhaya okanye ukuthenga ekhaya ayonto incinci, loo nto ifuna iimali ezinkulu. Ingaba na unazo na yena iimali eyona leyo ukuthenga ikhaya eli alifunayo? Okwesibini, ikhaya eli alifunayo ulifuna phi ubhuti? ingaba ufuna ulithenga ezilalini okanye edolophini? Ukuba ngaba ufuna ulithenga edolophini ingaba na uzimisele okanye uyayazi ukuba ngaba kubiza kangakanani uhlala edolophini? Khaya elo alifunayo ufuna ikhaya elinjani? Ufuna uziphumela ayohlala yedw,a ukulungele na ukulungele ngokwengqondo nangentliziyo? Ukukhetha umzi lowo awufunayo, yena unqwenela umzi onjani?

Ukubhatala ngekhadi yeyona nto ekhawulezayo futhi endiyithandayo ngokuba ngaba alikho ixesha lokuba ngaba ungakhe uthi uyilahlile imali xa isekhadini. Imali ihlala nje ikhuselekile xa isekhadini ayifani nokuthi ndiphathe imali ngqo apho kungenzeka nantoni na ukuba ngaba imali ilahleke okanye ndibone imali sendingayiboni. Futhi xa ndisebenzisa ikhadi ukuthenga, loo nto yenza ukuba ngaba ndisebenzise okuncinci ngekhadi ndingasebenzisi kakhulu.

Umalume into endingamcebisa ngayo xa efuna ukuvula i-personal accont funeka, ndingambuza okanye funeka ayazi ukuba ngaba yintoni injongo yoba afune ukuvula iakhawunti. Ingaba kukhona, ufuna ukugcina imali kuphela ayisebenzisele yena okanye kukhona izinto azofuna ukuzibhatala ngeakhawunti, okanye kukhona iimali azofuna ukuzikhupha ukubhatala abantu okanye ukubhatala eshishini? Yiakhawunti enjani le afuna ukuyenza, enzele azokwazi into yokuba ngaba angathathi iakhawunti ezomtsalela imali kakhulu ekubeni ebezawukwazi into yokuba ngaba azame ukwenza iakhawunti ezokwazi ukumgcinela imali endaweni yokuba ngaba imtyele imali.